Ho ya America re hloka di-passport-o le di-visa. Re nke sefofane sa Airways hobane ke sona sefofane se nang le mananeho a thabisang hape a lokileng.

Sebedisang difofane hobane difofane di oka nako hape ha o nke leeto le lelelele haholo ha o tshwane le lebese hape difofane di phephile ho feta dibese.

Mohlang ke qalang ho palama sefofane ne ke tshohile. Batho ba bang ba nyakalletse ho nyeonyetseha ho phethesela.

Bese e ntse hlokeha hobane e mananehong a tlase haholo hape e ya kgona hore e palangwe ke mang kapa mang le phete le kgone hore le nke leeto jwalo ka lelapa.

Moreki o no batla ticket e feng hobane hona le bese e tlo tlang e etswa ya pele ya ka hora ya bobedi le hora ya boraro bese ya ho qetela e tlo ba ya hora ya leshome.

Ke tlwahetse ho reka ticket ya ka ka mashome a supileng ha ke fihla kantorong kajeko ke thola hore tekete e se e nyolohile ne ke sa tsebe ka seo jwale mo ke yang ho ya potlaka ne ke kopa hore o nthekiseditse tekete ka mashome a supileng hobane ke yona feela lenane la tjhelete e ke le tshwereng.

Ne ke batla ho tseba hore hobaneng nkgono wa ka le sa mo rekisetsa tekete ka lenane la batsofe ne ke batla ho tseba hore hobaneng?

Ke utlwile bohloko haholo hobane lenane la tjhelete ya dibese ke lona ne ke kgona ho nna le fitlhella hona jwale ha ke sa tseba hore se ke tla etsa jwang ho ya mosebetsing.

Nka tswela pele ka palama bese ka tshepo ya hore ke nke ke be ka hlahelwa ke se sebe ka beseng.

Nka ya diphaposing tse dikgolo tsa bona ke lo tsebisa batshwari ba bona hore bakganni ba ditekesi ha ba re tshware hantle ho hang.

Tsatsi la ka le lebe le bile le lebe haholo hobane ke batlile ke lelekwa mosebetsing ka baka la ho ba lata hwa bese.

Ke ka tsebisa mokganni wa bese ho etsetsa hore monga beke ena ha fitlha a tle a e fumane.

Ke bone kotsi e etsahala motho o tjhaisitswe ke koloi ne ke kopa ba thuso ya pele ba fihle ka potlako le mapolesa.

Ho kotsi haholo hore mabone a seterata a se ka sebetsa hobane o ke kebe wa hlokomela senokwane kapa hona ho se bona.

Re ka kopa mmuso o behe ba sepolesa moo hore ba re hlokomele ka nako tsohle hape le batho ba se ka tsamaya bakeng seo ka mafifi.

Ke ka ya kantorong ya mmuso ke ba tsebise ka sena le hore ba thole bana dibese tse ka ba isang sekolong di phete di ba late hape.